TB ke bolwetsi jo bo anamang ka mowa fa motho a gotlhola. E dira gore o gotlhole thata, o ikutlwe o le bokoa ebile o fokotsege mmele. O ka nna wa fola fa o nwa melemo mme o tshwanetse go e nwa 'tsatsi le letsatsi.

Bagodi ba ka bona thuso kwa ditleliniking le kwa dikokelong go bona melemo le go tlhatlhobiwa. Puso e ka tokafatsa ditirelo ka go ba naya dipalangwa ntle le tlhwatlhwa go ya kwa ditleliniking le go romela baoki kwa magaeng a bone.

Go nwa melemo e e seng yone go ka dira gore molwetsi a lwale le go feta ka gonne e sa dire jaaka e tshwanetse gape e ka nna le ditlamorago tse di kotsi. Gore re rute batho ka tsietso re ka ba neela dipuo tsa boitekanelo, ra ba bontsha ka fa ba ka tlhatlhobong matshwao a melemo ka teng le go ba kgothaletsa go bega dilo tse di belaetsang.

Go ima ga bana ba dingwaga tse di kwa tlase go ka nna ga dira ga ka ntlha ya go sa rutegi, go gatelela ke balekane kana go sa itse go itshireletsa.

Mafelo a le mantsi a batho botlhe a na le mantlwanaboithusetso mme ga se otlhe a a siametseng batho ba ba golafetseng. Go botlhokwa gore mafelo otlhe a nne le mantlwanaboithusetso a batho botlhe ba ka kgonang go a dirisa gore mongwe le mongwe a nne le seriti le boiketlo.

Go se bone kalafi ka nako go ka dira gore mathata a botsogo a nne maswe le go feta ebile go ka nna thata go a alafa. Go botlhokwa gore batho botlhe ba nne le tlhokomelo ya boitekanelo gore mongwe le mongwe a kgone go bona thuso e a e tlhokang gore a nne a itekanetse.

Re ka thusa batho ba ba godileng ka go ba naya dipalangwa ntle le tlhwatlhwa go ya bookelong kgotsa go ba etela kwa mafelong a bona ke dingaka. Go botlhokwa go dira gore tlhokomelo ya boitekanelo e nne motlhofo ebile e nne tlhwatlhwa tlase mo go bone.

Batimamolelo ba lebana le dikotsi tse di jaaka mosi, gase e e botlhole le go thunya ga dilo fa go na le molelo mo madirelong. Ba tlhoka didiriswa tse di kgethegileng le go tlhapisiwa gore ba nne ba babalesegile fa ba ntse ba thusa ba bangwe.

O ka nna wa bo o na le bolwetsi jwa sukiri fa o ikutlwa o nyorilwe thata, o lapile kgotsa o tlhoka go fatlha magotlo gangwe le gape. O tshwanelwa ke go ya kwa tleliniking go ya go tlhatlhobiwa madi le go latela kgakololo ya ngaka.

Dithulaganyo tsa go fepa bana kwa dikolong di ka nna tsa lebana le mathata a a jaaka go tlhoka dijo tse di lekaneng, madi kgotsa badiri. Dilo tseno di ka baakangwa ke go rulaganyetsa dilo sentle, go ema nokeng ke setšhaba le go thusiwa ke puso.

Ditirelo tsa botsogo jwa tlhaloganyo di thusa batho go bua ka maikutlo a bone le go ba ema nokeng. Batho ba le bantsi ba fitlhela dithuso go alafa khutsafalo kana mathata a mangwe.

Ee, batho bangwe ba tshaba go kopa thuso ka gonne ba bangwe ba ba atlhola. O seka wa boifa, boitekanelo jwa gago jwa tlhaloganyo bo botlhokwa mme go batla thuso ke tshwetso e e botlhale.

Ditso di le dintsi di lebeletse gore malapa a tlhokomele batsofe ba one kwa gae ka lorato le tlotlo. Tota ebile malapa a mangwe a kgaratlha ka ntlha ya madi, nako kgotsa mathata a mangwe. Mme seno se dira gore gonne thata go fitlhelela ditsholofelo tseno.

Ee, go bona ngaka e kgethegileng ruri go ka thusa motho yo o na leng mathata a botsogo jwa tlhaloganyo. Bomankge bathapisiwa go naya batho kemo nokeng e e siameng, go ba naya dikalafi tse di thusang le go ba thusa gore ba ikutlwe botoka le go tshela botshelo jo bo itekanetseng.

Batho ba simolola go amogela di-pension-e fa ba le dingwaga di le masome a marataro ka gonne e bonwa e le dingwaga tse bontsi bo sa tlholeng bo kgona go dira ka nako e e tletseng mme ba tlhoka tshegetso ya madi.

Nnyaa, ga ke a ka ka leka melemo ya setso ka gonne gone go sena sesupo sa gore e ka kgona go fodisa mogare ono.

O ka kgona go laola go ngomoga pelo ka go ikhutsa, go bua le mongwe yo o mo ikanyang le go latela kgakololo ya ngaka ya gago.

Motho yo o nang le bogole a ka nna a thatafalela ke go tsamaya, go nna kgotsa go itshireletsa mo ntlwaneng e e senang ditshipi tse di tshegetsang kgotsa e e senang lefelo le le lekaneng.

Kgwetlho ke gore mekgwa ya setso e ka nna ya se ke ya supiwa ka saense mme go ka nna thata go e kopanya le dikalafi tsa segompieno ka tsela e e babalesegileng.

Ke ne ka ema ka bopelotelele mo moleng, ke solofetse go bona kalafi ka bonako ka gonne ke ne ke sa kgone go duela kokelo ya poraefete.

Go na le kgopolo e e seng boammaaruri ya gore banna ga ba tlhoke go tshwenyega ka malwetsi a a sa foleng a a jaaka bolwetsi jwa pelo kgotsa ba sukiri. Mme a ka nna a ba ama fela jaaka a ama basadi.

Fa mosadi yo o imileng a na le bolwetsi jwa lebolelamading, o tshwanetse go ya go bona ngaka gore a alafiwe go fokotsa kotsi ya go tshwaetsa ngwana. Fa sena go belega o tshwanetse go tswelela pele ka kalafi ya gagwe le go latelela kgakololo ya ngaka gore ene le ngwana ba nne ba babalesegile.

Thekenoloji jaaka didiriswa tse di aparang le didiriswa tsa go tlhatlhoba e ka thusa banna go bona gore botsogo jwa bone bo ntse jang, go laola matshwao a bolwetsi le go nna ba itse ka malwetsi a bone a a sa foleng.

Go ruta basetsana ba ba mo dingwageng tse di kwa tlase ka go laola pelegi kwa sekolong go ba thusa go dira ditshwetso tse di siameng malebana le botsogo jwa bone jwa tlhakanelodikobo, go fokotsa kotsi ya go ima ba sa ikaelela le go ba thusa go dira ditshwetso tse di siameng.

Dithulaganyo tsa ga jaana di leka go thusa batho ba ba golafetseng mme ba le bantsi ba santse ba lebane le dikgwetlho tse di jaaka dipalangwa le go ema nako e telele le dikago tse e leng thata go di fitlhelela.

Re ka thibela tsietso mo ditirelong tsa boitekanelo ka go ruta batho gore ba ka lemoga jang kalafi ya maaka le gore ba itsise ka ditshwanelo tsa bone tsa boitekanelo.

Batho bangwe ba dirisa melemo ya setso e e jaaka Muthi wenyoni, kgotsa go sireletsa masea le go dira gore a nne a itekanetse. Mme go ikaegile ka dilo tse ba lelapa ba di dumelang.

Dilo tse di itiretsweng tsa go fokotsa boima jwa mmele di ka gobatsa mmele wa gago, ka jalo go botoka go tlhopa dijo tse di nang le dikotla, go ikatisa mmele le go bua le ngaka pele o ka dirisa sengwe le sengwe.

Batho ba ba fodisang ka tsela ya setso le badiri ba ditleliniki ba ka dirisana mmogo ka go tlotlana, go abelana tshedimosetso le go thusa balwetsi ba bona ka tlhokomelo e e molemo.

Go oketsa ditirelo tsa ditleliniki tse di tsamayang, puso e ka oketsa ka dilori tse dingwe, ya thapa badiri ba bangwe le go etela mafelo a mantsi bogolo jang kwa metseselegaeng.

Mantlwana a boithomelo a a fitlhelwang a thusa batho ba ba golafetseng go tshela matshelo a a itekanetseng, a a ikemetseng le a a nang le tlotlo mme go fetola melao le go aga mantlwana a boithomelo a a botoka go ka tlosa dikgoreletsi tse ba lebaneng le tsone.